Hayi, ayinokusebenza tu le nto ithethwa ngoonoteksi ngoba oonotekisi bona bakhwelisa wonke umntu ngoku loo nto inyusa amathuba oba abantwana bonzakale okanye abantwana baxhuthulwe. Ngoba xa abantwana besiwa zinqwele ezizimeleyo, ezi nqwenele zizimeleyo zizixelele uba zithutha abantwana bodwa azizoba hlanganisa, azizuba dibanisa nabanye abantu ityiwa. Loo nto uyayazi uba umntana wakho xa ekhwele kuloo, ekhwele loo moto uyamazi uba akukho nto izamdibanisa nabanye abantu axwithwe ingqondo ngabanye abantu abadala okanye athini, aqhathwe, ngoba uhleli nabantwana nomqhubi qha and uya straight esikolweni.

Uxolo ndicinga ukuba undinike utshintshi omncinci ngoba bekufanele ukuba ndifumene utshintshi ongamashumi amabini eerandi ngoku lena ndiyifumeneyo lishumi elinye leerandi. Ndicinga ukuba inoba wenze impazamo ndicela undincede.

Ndiye ndicinge ngamalahle la abizwa yeyona nto ithanda ukuhanjiswa ngoololiwe leyo ethi inqabe kakhulu okanye zange ndayibona ihanjiswa ngezinye iindlela zothutha.

Mna ndandikhwele komnye umqhubi owathi waxabana nomnye umqhubi, into eyenzekayo loo mqhubi wesibini loo nto ndingakhwelanga kuye wayengafuni ngendlela ekufanuba uqhuba ngayo, wayengaqhubi kakuhle. Ngoko ke ndabona umqhubi wam owathi waphuma emotweni wahamba wayomjonga ukuba inoba kwenzeka ntoni. Xa efika wabonwa uba lo mqhubi lona ungathi ukhe wafumana izinto eziselwayo ngoku akekho sezingqondweni zoba aqhube. Ngoku waxabana naye wade wafowunela amapolisa oba azothathwa ngoba uza kugquluza ezinye iimoto.

Mna ndakhe ndafumana uncedo while kuthe ngenye imini ndandiseteksini ndaqaphela ukuba isipaji sam semali asikho. Xa ndizama ukhangela emalini, hayi andinayo tu le mali ndabe ngoku imoto siyisendleleni. Ndancedwa ngomnye wabantu abakhwelileyo apha eteksini wandinika imali ndanikeza ngayo ndabhatala kwaye ndathi ufika endlini ndathatha imali ndambuyisela kuba yayingumntu endimaziyo uba uhlala .

Ndingakhe ndingakhetha iilokishi ezinganabo kakhulu ubundlobongela kwaye ndingathi ndihambe nabo emini apho khona ukuze kuzawuthi abantu babonakale, hayi uba ndibahambise ndibabonise lasebusuku. Kwaye ndingabahambisa kwiindawo endizithembileyo ukuba azinabo tu ubundlobongela.

Iimoto ezisa abantu edolophini apha elokishini yam iba ziiAvanza zodwa, zonke ezinye iimoto azizukusa edolophini kwaye xa ufika ufika ukhwelayo imoto kufuneke uchaze ukuba uya edolophini ubaxelele ukuba ufuna uya ndawoni. Bona bazawuthi bakuxelele bakwehlise apho uya khona.

Ndingaqesha abaqhubi beebhasi babe babini kwibhasi eyi-one, loo nto izawunceda okukuba bazokwazi ukutshintshana xa bediniwe. Omnye xa ediniwe atshintshane nomnye omnye akhabe ephumla okanye akhe abe elala, ngoku othi xa evuke lo wesibini lona uqhubayo aphumle naye. Bamane batshintshane bazokwazi ukuthi baqhube besemandleni ukuqhuba.

Into yokuqala okufuneka uyinxibile xa ungumqhubi webhayisikile funeka unxibe isigqoko sasentloko, loo nto iza kunceda ngoba ugqume intloko yakho. Unxibe isigqoko segqiniba, sona ukwenzela uba xa uthe wawa uzokwazi ungagruzuki iingqiniba.

Mntakwethu, into eza kunceda kulena yoba ufuna uqhuba isithuthuthu yile yoba ungacingi uba xa uqhuba isithuthuthu uzawukwazi ukugqitha phakathi kwezi moto ngoba abantu abaqhuba iimoto abalindelanga isithuthuthu ezigqitha endaweni efanuba ayazigqithi kuyo. Ngoko ke uzawuba sentweni yoba ube neengozi ukuba uza kucinga uzawukhawuleza ugqithe ezimotweni ngoku ke kufuneke uzijonge ihlobo iindawo ozawuhamba kuzo.